Ho nwa meriana e seng melaong e ka re bakela mathata a mangata mmeleng ya rona. E ka bolaya dikahare tsa rona tsa mmele ka hobane ha re tsebe hore ke eng se ka hara meriana enana.

Mmuso ke ona o ka thusang haholo ditabeng tse tjena. Mmuso o ka aha ditleliniki. Le ha e se tse ngata, le ha ele e le nngwe kapo tse pedi feela hore ba kgone ho thusahala batho ba mahaheng ka taba tsa hore ba rere malapa a bona.

Motswadi o tlamehile a netefatse hore lebollo le a isang ngwana hae ho lona, ke le nepahetseng. Hobane re tseba haholo ka mabollo moo bana ba rona ba tsamayang empa ba kgutlang ba sa phele. Motswadi o tlamehile a netefatse hore lebollo le a le kgethelang ngwana hae ke le nepahetseng, mme le bolokehile.

Sekolo se etsa hantle ka hore se dumelle baimana hore ba ye sekolong hore dithuto tsa bona di tswele pele. Hore o moimana, Ha o bolele hore o se ke wa ba wa fumana thuto. Ke tokelo ya hao jwalo ka motjha le jwalo ka motho hore o ka fumana thuto.

Ho tshaba ho ya ngakeng hore o ye o lo itlhatlhoba kapo o yo bona hore seemo sa hao sa bophelo se eme jwang, ha se ho ithusa ke ho ipolaya. Hobane dintho di ngata tse etsahalang mmeleng ya rona tseo re sa di tsebeng. Jwale ka hoo, ho bohlokwa haholo hore ba ye dingakeng, ba ye ba lo hlahloba mmele ya bona, ba ye ba lo sheba hore na ha hona se phoso na?

Ke fumana bana ba bapala ka meriana e lahluweng. Ha bana banana ba ka e nka meriana enana ba enwe, ebe ba hlahelwa ke kotsi, ebe dikahare tsa bona tsa mmele di a shwa, ke taba e re tlo e etsang jwang enana? Ho tlamehile dintho tse tjena di se ka etsahala hleng setjhaba sa rantsho.

Ha o dula sebakeng se tjenana senang leng boshodu bo boholo haholo. Bahaisane ba hao, ho feta bona basebetsi ba mmuso kapa bona mapolesa, ke bona ba tlo o thusa haholo feela. Sebakeng se jwalo ho tlamehile hore o itlwaetse bahaisane ba hao hore le ha o ka hlahelwa ke eng kapa ke eng? O kgone ho fumana thuso ka potlako.

Melemo ya lebollo tsebong ya ka ke hore, bashenyana ba banyenyane ba nkuwa ba ilo rutwa hore hoba motho wa ntate, hoba monna ka sebele ke eng? Ba ilo rutwa hore ha o le motho wa ntate wa tshireletsa, ha o etse bobe.

Nako, nakong e telele le e kgutshwane. Re fumana hore batho ba bo ntate ke bona ba nwang bojwala haholo ebile ele bona ba sebedisang dithethefatsi. Hobane batho ba bo ntate ha ba bue ka maikutlo a bona, ha se batho ba kgonang ho bua ka maikutlo a bona. Jwale hee hore ba ikutlwe hantle, ba balehela jwaleng le dithethefatsing.

Ausi onwa e ke mo tsebang hore o iketsa ngaka empa e se ngaka, ke motswalle wa ka. Empa le teng ke a e hloka tjhelete, empa leano ke lena. Ke tla montsha hore ke kgone ho fumana dikete tsee tse leshome, empa ke tla ipata hore ke mang? Ha ke no bua hore lebitso la ka ke mang? Ke tla etsa nkare ke motho feela ana e fetela ka tsela, ke motho feela ya sa mo tsebeng.

Wa tseba motswalle ha ke ka thola feela ke iketse motho a sa boneng letho, ekaba ha ke motswallle wa sebele ho wena. Motswalle, o motho ya nwang moriana wa ARV, o motho ya phelang ka phamokate. O tlamehile hore o itlhokomele motswalle. O tlamehile hore o tlohelle ho nwa haholo tjena hobane ha o nwa haholo ha o kgone le hore o nwe moriana wa hao ka nako. Ebile o ikudisa le ho feta jwale ka hobane ha o nwe moriana wa hao. O senya boemo ba hao ba bophelo. Ke a kopa hle motswalle, ha re batle ho o pata.

Ha o wa tshwanela ho ya sepetlele ha o tshwerwe ke ntho e nyane feela e tshwanang le mokgohlwane. Hona le batho ba yang dipetlele ba tshwerweng ke ntho tse boima ke di ka dintho tse kotsi kapo ba lemetseng haholo fela. Jwale ha o ya sepetlele o tshwere ke ntho e nyane e tshwanang le mokgohlane, o etsa batho bana ba tshwerweng ke ntho tse kotsi, ke ntho tse hlokang hore ba thuswe ka potlako. Ba se ka e fumana thuso eo.

Ditjhelete tsa di-grant-a di fapane haholo fela. Rena le tsa maqheku, rena le tsa bana, rena le tsa ba qhwadileng. Empa ha di a lekana hohang hore di ka ba thusa hobane naha ya rona e senyeha mehlaena. Dijo di a tura, dintho tsa ho hlapa di a tura, bodulo bo a tura, motlakase o wa tura. Mme ke ka hoo tjhelete enana e sa ba lekaneng le hanyenyane feela.

Ha ebe o motjha a tswafang ho batla mosebetsi hobane o tshepetse tjheleteng ya batsofe, o bapala ka nako ya hao. Batsofe bao o itshepisitseng tjhelete ya bona, ba tlo hlokahala. Ha ba qeta ho hlokahala e tlabe e le ntho eo o e etsang jwang? Ho tlamehile ha o le motjha o ikemele. O se ka phela ka modimo o nthuse hobane Sesotho se re, mphe mphe ya lapisa, motho o kgonwa ke sa hae.

Ke bona dithibela pelehi tse berekiswang hanghang ha motho wa mosadi a tswa thobalanong e le ntho e lokileng. Hobane hoba le ngwana o sa ikemisetsa ke ntho e bohloko hampe.

Ditleliniki tse haufi le nna di a re kgothaletsa hore re etse diteko. Ba kgothaletsa hore o etse diteko kamora dikgwedi tse tsheletseng. Kena le ho etsa diteko hobane tjhehe, kankere ke bolwetse bo bong e ke bo tshabang haholo. Ke batla hore le ha ekaba bo teng, re kgone ho bo fumana ka nako, re kgone ho bo phekola.